Xa sendikhwele ibhasi leyo ndingabuza ukuba ingaba ikhona na indawo emisa kuyo le bhasi phambini intoba iyofika kwiindawo yokumisa kuzo ibhasi. Uba ikhona loo ndawo leyo ndingacela indimisele kuyo khona ukuze ndikhangele enye iinqwelo eya kundijikisa khona ukuze ndiyofika emsebenzini.

Ndingakhangela unoteksi endiqhele ukhwela kuye ndimxelele le ngxaki indehleleyo. Ndimxelele intoba xa ndibuya ndizawumnika imali yakhe okanye ngengomso xa ndibuya ndizokhwela iteksi, ndiza mbuyisela imali yakhe andinike yona ukhwela ndiye emsebenzini.

Ndicinga ukuba zombini zikhuselekile, nto nje umntu ozoyikayo iindawo eziphezulu andinothi kuye makahambe ayokhwela laa bhasi ineedekha ezimbini kwaye ahambe ayohlala kule iphezulu kuba loo nto leyo ingamenza oyike mpela.

Ndingamcebisa intoba athenge izinto eziya kumkhulisa ezifana ne-helmet nezinto ezifana nee-knees and and elbow protectors, khona ukuze angalimali mhla kwenzeka ingozi. Kwaye ndimxelele intoba angahambi ngebhayisekile yakhe endleleni yeemoto, ngcono awuyiqhubi ecaleni.

Iingenelo abantu abahlangabezana nazo kukuba lo mntu wemoto ngezinye iimini uba nento ebalulekileyo emenza angakwazi ukuya emsebenzini. Baphele ke ngoku nabanye abantu abakhwela kuye bexakeka xa kumele beyofika emsebenzini ngezo ntsuku.

Mfondini, kaloku khawusicingele nathi thina bantu batyileyo basafunda nolala, awukwazi usuzela ibhasi yonke. Masithi kule ndawo sizawufika simise kuyo, khawufumane into eza kunceda isisu sakho kuba kaloku ngoku usihambisa kabuhlungu.

Ndingamcebisa intoba alindele nantoni na noba sezibhatele zonke izinto ekufuneka zibhatelwe, izinto ezifana neerhafu kunye neeteksi neemali zothumela. Ndingamxelela into yoba makalindele nantoni na kuba kaloku loo nto ayixhomekeki ekubeni yena ubhatele, ngamanye amaxesha kubakho izinto ezifana nee-random inspections ezenza imithwalo yabantu ibambezeleke.

Ndingayibuyisela nditsho ndithi, no bendibhatele nge-twenty rand. Kuba kaloku into eza kwenzeka uba ndiyayithatha le mali, kusenokwenzeka intoba ndithatha itshintshi yomnye umntu. Le nto ke ingenza ingxaki apha eteksini, abantu baphele bexabana okanye u-taxi driver amise iteksi yakhe, athi ufuna imali yakhe.

Ngenye imini ndakhe ndathi ndibize yiBolt ndifuna ukuya kwenye i-mall ekufutshane kweza umfanyana apha owaye khwele neetshomi zakhe kuleBolt wabe esithuthi ucela nje intoba azibeke apha kufutshane then ayokohlolisa mna kule mall. Saphela sihamba sonke siyofika kuloo mall leyo, iitshomi zakhe engazohlisanga. Andiyazi ke noba babefuna unditsotsa baze boyika kodwa ke soze ndiyilibale loo mini.

Into endiye ndiyikhumbule ngohambo olude bubuhle bendalo nokuvuleka kwendlela, nokuthula okukwenza ukwazi ucinga izinto zakho ofuna uzicinga endleleni. Ndikhumbula kakhulu ke loo nto leyo, yiyo into endinothi iyakhumbuleka xa uhamba indlela ende.